e tshwanang le sepinatšhe e humile ka maatla a go nonotsha madi, marapo le di-vitamin le matlhare a di-beetroot-e. Bontsi ba latlha mme ke a botlhokwa a tletse calcium le go nonotsha madi mme gape go nale merogo wa thepe wa delele le wa lerotho, eo o ka se kgoneng go e fitlhela kwa marekelong.

Tamati e simolola ka peo tse di jalwang mo dibaseketeng kgotsa mo dibokosong fa peo pele, e batla mmu o humileng ka memyoro o o kgonang go tshwara metsi mme gape o na le drainage, e rata letsatsi le go nosetsa ka metlha we nosetsa gangwe le gape o seka wa letla mmu gore o ome thata. O kgona go tlosa matlhare a mašwa kgotsa a tsentseng bolwetse, tamati e butswang fa mmala wa yona o simolola go fetoga go tswa go botoka go nna bohibidu .

Tamati e simolola ka peo tse di jaliwang mo dibokosong kgotsa mo di baseketeng pele, e batla mmu o tumileng ka menyoro o kgonang go tshwara metsi mme gape o na le drainage, o tshwanetse go e nosetsa gangwe le gape o seke wa letla gore mmu fa yona o ome thata. Tamati e e butswang o e bona fa mmala wa yona o fetoga go tswa go botala go nna bohibidu, bosetlha kgotsa serolwane go ikaegile ka mofuta.

E siametse batho ba ba sa batleng caffeine kgotsa ba ba nang le mathata a pelo le kgatelelo ya madi, e ka jewa bosigo e sa ba berekise go tlhoka boroko, e humile ka go fepa masole a mmele, e thusa pelo le madi, e ka thusa gape le ka letlalo ka e na le zinc. Batho bangwe ba e dirisa le jaaka cream-e kgotsa soap-o, e thusa mala gore mala a gago a seke a bofega, e fokotsa le stress.

Mathata a magolo ke maemo a bosa le mmaraka mme ditharabololo di ka fitlhelelwa ka thekenoloji, patlisiso le tirisanommogo.

Phetogo ya maemo a bosa, pula e sa le ikanyegang le bolelo bo bontsi le komelelo di ama ditlhare le go butswa ga maungo. Dibokwana le bolwetse, maungo a ka sengwa ke dibokwana tse di farologaneng, go senngwa ga maungo morago ga go roba maungo a senyega ka bonako fa go sena polokelo e e siameng, mmaraka o sa tsietsang ditlhoko le theko ya maungo mo mmarakeng di a feto-fetoga mme gantsi balemirui ba a latlhegelwa.

Dijeme, go diriwa jeme, matute le ma-juice-e go dira ma-juice-e a tlhakantsha kgotsa le tsona di-smoothie a a omisitsweng ka botlalo. Maungo a a omisitsweng, go omisa maungo ka letsatsi kgotsa ka matšhini go nna maungo a omeletseng, maungo a ka tshwana le diapole. Dithini, go tsenya maungo mo di-tin-ing go nna le botshelo jo bo leele, maungo a fetotsweng seno go dira dipolokelo tsa maungo go tsenya maungo mo di tse di batang thata gore a nne a le fresh-e mo nakong e telele.

Diapole, diapole di jewa thata gonne di ka bolokwa lobaka lo lo leele, di dirisiwa mo dilong tse dintsi jaaka jeme le dithini. Dipanana ke sengwe sa maungo a rekisiwang thata mo lefatsheng, a na le sukiri le maatla mme a jewa ka bonako morara, a jewa e le fresh-e a dirisiwa mo wine-eng le mo ditamati le fa bontsi bo akanya gore ke merogo, ke tholwana, di-orange, a jewa thata ka gonne a omile ka di-vitamin a jewa fresh-e kgotsa a fetolwa juice e leng yona lemonade.

Ditapole, ditapole ke nngwe ya merogo e e kgolo e jewang thata, e dirisiwa mo dilong tse dintsi. Ditamati di jewa mo lefatsheng lotlhe ke ka dira le di-sause-o. Anyane, ke nngwe ya merogo e e dirisiwang letsatsi le letsatsi mo dijong go naya tatso. Carrots-e e jewa fresh-e, e apeilwe kgotsa e dirisiwa mo di-juice-eng. Letlhotlhwa, e leng yona lettuce e jalwa thata mo lefatsheng ka gonne e botlhokwa mo di-salad-teng, di bonolo go ka di jala mo mafelong a mantsi, go tlhokega letsatsi le letsatsi mo dijong tsa batho, di na le melemo e mentsi ya botsogo le dibithamini.

Fa o jala ditapole, o rema ditapole ka go kgaola karolo e e nang le matlho o e jala mo mmung o bonolo, o a o nosetsa mme fa se gola o tswelela go khurumetsa ka mmu go fitlha se kotula mme dipanana tsona di jalwa ka go dirisa o e tsenya mo lesong beng o be o e khurumetsa ka mmu o e nosetsa e tlhoka mmu o nonneng le metsi a mantsi gore e gole.

Mabele a na le seabe se segolo mo temothuong ya segompieno gonne le fa o a jala a kgona go kgotlhela komelelo mme a neya balemi letseno le le golo, a thusa le mo dijong gonne a re naya dikotla tse re di tlhokang mme a thusa gore o nne o itekanetse ka metlha le ka matsatsi, o ka dirisa go dira dilo di le dintsi, o ka dirisetsa bojalwa kgotsa le tse dingwe tse dintsi.

Wine farming go tewa go jala ditlhare tsa morara go di tlhokomela le go kotula ditholwana tsa tsona go dira wine, o ka dirisa diterebe, wa dirisa maungo a mangwe a a farologaneng go dira wine.

O tlhoka mmu o o siameng, o nonofileng mme o tlhoka peo kgotsa dimela tse o tlileng go di jala, o tlhoka metsi, o tlhoka tsona di o tlhoka lesedi la letsatsi o tlhoka tlhokomelo le nako.

Go sireletsa mmu, rooibos-o e thusa diphologolo le ditshenekegi ka gonne e fa botshabelo le dijo gape rooibos-o e siametse mebele ya rona ka metlha le ka matsatsi.